Metshameko e godisa bokgoni jo botlhokwa jwa botshelo, ka go ruta tirisanommogo le go dira mmogo ka setlhopa, ka maikaelelo a a tlhakanetsweng le tirisanommogo. E tokafatsa bokgoni jwa puisano jaaka fa batshameki ba go kgaoganya le go tlhagisa dikakanyo ka katlego. Metshameko gape e godisa bokgoni jwa go rarabolola mathata ka go tlhoka go akanya ka togamaano, le go nna le nonofo fa o lebane le dikgwetlho. Bokgoni jo bo fetisediwa mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi, bo tshegetsa kgolo ya loago maikutlo le tlhaloganyo.

Tiro kgotsa tiragatso ya setlhopha e nolofadiwa ka go nna le dikarolo le maikarabelo a a tlhapileng, a a tlhalositsweng sentle, a a tsamaelanang le maatla a leloko lengwe le lengwe. Go rotloetsa go tshepana le puisano e bulegileng mogare ga maloko. So maikaelelo a a tshwanang kgotsa maikaelelo a a tshwanang a kopanya setlhopha fa pabalesego ya tlhaloganyo e letla maloko go ntsha dikakanyo le go e tsenya mo kotsing kwa ntle ga poifo. Go nna le seabe ka go lekana le go lemoga diphetogo tsa loago, le gone go tokafatsa tirisano mmogo le go rarabolola mathata. Mme seno se dira gore go nne le tirisanommogo e e borethe le dipholo tse di botoka.

Ke dumela gore boitlosobodutu jwa motho jwa bo ngwana, gantsi bo tlhotlheletsa dilo tse di kgatlhegelang, moragonyana mo botshelong. Ka sekai, ke ne ke rata go lebelela kgwele ya dinao, fa ke ntse ke le ngwana mme ntse ke tshameka. So, re ne re e bitsa tekkie ball, mme le jaanong ke sa ntse ke e lebelela, mme ke e tshameka. So, sena se raya gore hobbie eno e ntse e leng mo go nna ka gonne, e tlisa boitumelo le go ikutlwa ke golagane. Ditiro dingwe tsa go itlosa bodutu di ka nna tsa nyelela mme tse tota re di itumelelang, di nna le go nnela ruri mo go rona go fitlha re gola re nna batona.

Mo motseng wa gaetsho, o ka fitlhela kgwele ya dinao, bolotloa le chess-e, e le metshameko e ratiwang thata. Mo go tseno, nna ke rata kgwele ya dinao thata ka gonne e a itumedisa, ebile e dira gore ke nne ke le matlhagatlhaga. Bolotloa le chess-e le tsona di itumelela ke batho ba le bantsi, ka ntlha ya go dira mmogo ga setlhopha le go dira leano. Kgwele ya dinao e sa ntse ke e rata thata ka ntlha ya maatla le monate wa yone ke le mokana.